O e dirisa ka tsela e e siameng, ke e boloke sentle, ke e dirise mo dilong tse e leng gore ke a di tlhoka botlhokwa e le tota, ka foo e tla bolokega sentle.

Ke ka mo romelela molaetsa wa gore ke bone fa ke fositse mogala wa gage wa letheka, kopa a boe mo nna.

Fa a ka ya kwa seromamoweng se se rileng, a ka kgona go ba kgopela gore a ka kgona go phasalatsa kgwebo ya gagwe.

Ba bolelele batho gore dintlha tsena ba di tsere kae, neng, kapa jang.

Ditirelo tsa Bolt a ka di fitlhela mo legaleng la letheka la bone gore a kgone go ka fitlha a be sentle, a fitlhe ko lelapeng la bone ka mogala wa letheka.

Fa ba ka di dira di le dintsi mo mafelong a e leng gore batho ba dula ba le bantsi ba ka siama sentle.

Di atletsano kapa ditaba tsa dikgang mo di tlhaeletsanong di tlhagelela ka botlalo.

Ke didiriswa tse di jaaka mogala wa letheka, gonne di re thusa thata mo matshelong a segompieno, ka foo re ka kgona go dira dilo tse di farologaneng e le tota.

Mo gongwe o ka se itse gore ke e feng ya boammaaruri kapa ke e feng mo ba go botsang maaka.

E itsise batho gore go diragala eng mo mafelong a ba dulang mo ona kapa mo ona gore ba itse gore go diragala eng ka nako tse di farologaneng.

Tse di kanang ka lesome kapa some robedi, gonne di ka kgona go ka nthusa gore ke dire dilo tse tlamehileng ke di dire, ebile ke ka rata gore di tsene kapa e tsene mafelo a kgwedi, mafelelong kwa kgwedi e fela le yona e tsene.

Gonne baithuti mo nakong ya jaanong ga ba sa kgona go ka leba dithuto tsa bone sentle, ba phela ntse ba dirisa megala ya bone ya letheka.

Gonne ba ka se ka kgona go ka itse gore tlamehile ba tshepe eng, gonne tla be ba sa botsiwe dikgang tse di maleba.

Mo metseng e mengwe Wi-Fi e bereka ka motlakase, ka foo o fitlhela gore fa motlakase o seo le yone ga e sa bereka sentle.

Ba kgona go bapatsa mmino wa bone mo dipolatefomong tseno tsa segompieno gore mmino wa bone o itse ke batho mo mafatsheng a otlhe.

Ke tsone tse di siameng gonne di bereka ka tsela e e siameng thata, ga di sokodise ka sepe.

Go ikhutsa o le ka namana, gonne ka foo o ka kgona go itse dilo tsotlhe tse o tshwanetseng go kabo o di itse, gonne o a rutiwa nako eo, ebile o ka kgona go tlhaloganya.

Nnyaa, gonne di ke tsa batsofe ba ba sa kgoneng go ka kgona go fitlhela dilo tsena tsa di-podcast le ditirelo tsa streaming mo tirisong. Tsena tsa ke tsa batsofe kapa bagolo.

Di ka tokafatsa matshelo a rena gore o ka kgona go dira sengwe le sengwe ka mogala wa letheka. Dilo tsa dibanka, kapa eng kapa eng, o ka kgona go ka di dirisa ka founu, mme e nngwe e e sa siamang ke gore megala ya rena ya letheka, batho ba e dirisa ka metlha ka foo o fitlhela motho a tswafa, a se ka kgona go dira dilo.

Di ama batho ka tsela e e sa siamang, gonne motho tlamehile a itse gore go diragala eng, selo seo tlamehile e be nnete.

Batho ba sala ba le mo makeng, gonne ga ba itse gore ba tshepe dikgang dife.

Ke ne ke itumetse, gonne ke ka kgona go ka dira dilo tsa me sentle, ka kgona go bua le batho ba ba ratang ka ona mogala wa me wa letheka wa ntlha. Ke ne ke itumetse le tota.